Ina, ni nga swi tsakela ku sweka swakudya swa ndhavuko hikuva swakudya swa ndhavuko swa aka emirini, swi nyika masocha ya miri, swi nyika matimba. Swakudya swa ndhavuko swi tsakela mani na mani hambi a nga ri munhu wa lero mara swakudya swa ndhavuko swi rhandza hi vanhu vo hlaya.

swi tsakisa swinene ku tshama endyangwini wa muti lowu u kumaka ku mi hlayile hikuva, va ri family i rirhandzu loko mi hlayile emutini mi kota ku pfunana hi lexi na lexiya, mi kota ku vonisana leswi swi xotaka. Mi kota ku va na vanhu va ku rhumeka ku ri loyi i ya hala loyi u ya hala. Ku tlula hi loko mi tshama mi ri va ntsanana vambirhi kumbe vanharhu, a mi koti ku hetisisa loko vambirhi va ya entirhweni, loyi un'we u tsandzeka ku endla xi mitirho hinkwayo laha ndlwini. Se loko mi hla mi tshama mi hlayilenyana ni vona swi ri swo antswa.

ni nga va tsundzuxa ku hambi ko va ku ri va baleka vavasati mara vana a va hlayisi. Hikuva n'wana va ri i xi va ri i i i i i i xilo lexikulu xo ka xi nga tivi xo ka xi nga dyohangiki laha misaveni. N'wana i ti-blessings, n'wana a nga tivi nchumu. Balekela mutswari mara vana a va hlayisiwe, vana va ku ri vana va.

I ku va hi dyondzisa vana va sweswi kumbe tinxaka leti nga sweswi vana va masiku lama hi ri rixaka ra hina vatsongamachangana. Ku ku dyiwa yini, ku mbariwa yini, ku vulavuriwa njhani ku pfuxeriwa vanhu lavakulu njhani. Ku hanyiwa xi njhani ku va ta kota ku dyondzisa na rimbewu leri ta ku hi hi ri rixaka ra vachangana.

I ku va ku na hina, hi hi ti tsakela hi hlayisana hi ti kuma ku na hina hi va hi ri na mucato wa hina rin'wana ra masiku. Hi ti kuma ku na hina hi pfuxela hi vutisa ku i yini lexi u nga xi kota ku ze va fikelela loko va va catana? Na hina hi landzelela swiletelo. Ku hi ta kota ku na hina ka nkarhi lowu taka ku cata hina.

ya masiku lama swi hambanile ku ti fexeni ti tele mara ku na man'wani mambalelo i ti-fashion ta masiku lama u kuma ku mara vanhu va va va mbale swi ri kahle swi nga vi swi nyumisa ku compare ku, ku mbala swo komisakomisa. Naswona mambalelo ya khale na swona sweswo swa madzovodzovo, a swi ri swona swa kahle mara a ku ri kona ndhawu u kuma ku vanhu va mbarile mara swona swi komile. So a ni voni ku hambana ka mambalelo ya khale na sweswi hi ku hinkwako swi ya munhu ku u tsakela ku mbarisa ku yini.

Loko mutini ku nga ri na vana vutihlamuleri byo basisa no hlantswa swibye, swi le ka loyi wa xisati mara loko mutini ku ri na vana vutihlamuleri byo basisa no hlantswa swibye swi le ka vana. Wa xinuna vutihlamuleri i ku a tirha, support-a mutini wa yena, a xava swakudya.

I ku swa ndhavuko i swa ndhavuko swi hundzele hi nkarhi. Nkarhi luwa, a va kombana tindlela to hambanahambana ku vununa u byi occupy-a njhani. Masiku lama vununa u byi vona hi loko munhu a tirha a va a kota ku yimela ndyangu wa yena, khale a wu ku vununa u byi yimela hi ku va u ya u ya byi tiyisela eka ndhawu yo karhi. Sweswi ku yimbisiwa ka masiku lama a swa ha khathaleki ku i exibedhlele kumbe i swa ndhavuko mara swa safe i swa ndhavuko u kota ku va u va u tlhongomengelile.

Tikereke to hlaya masiku lama ti na ku hlawulahlawula ku fana na Vukreste u kuma ku n'wana lowo u kuma ku ku humelele swa rixaka kumbe swa ndhavuko i yile ngomeni tin'wani tikereke a ta ha pfumeleli ku va vuya ekerekeni. So hi swona switandzhaku swa masiku lama tikereke ta Vukreste.

E-e, ku ba n'wana a hi ndlela leyinene ku n'wi komba ku cinca mahanyelo. Ku xa ku sungula ku ku n'wi ba u n'wi komba xichavo, ku n'wi ba u n'wi fambisela kule na wena ku ka ku fana na loko u vulavula na yena hi nomu u n'wi komba switandzhaku swa ku endla swilo swo huma endleleni n'wi komba switandzhaku swo endla swilo leswi leswinene. I va a ri close va na wena. Loko a va na a hlangana swiphiqo u kota ku hlamusela compare ku loko u n'wi ba hi voko, a nge koti ku hlamusela, a nge koti ku hanya na wena.

loko munhu a mbala swiambalo swo rila swa xi munhu yaloye wa xiximiwa ku kota ku twisisa ku i le ka xirilo xo karhi, i le ka pain-i yo karhi, i le ka ku loose i ku mourn-a kumbe ku ku rhomba, ku munhu wo karhi u n'wi siyile. Se loko munhu a mbale swiambalo swa swo swirilo wa xiximeka emugangeni. Wa xiximeka swinene hikuva hi ku hi va hi n'wi hlonipha eka ku lahlekeriwa eka yena.

Swi ya hi ndhawu leyi mi nga ya ka yona swi ya na hi, the way n'wina mi nga swi pulanisa xiswona ku mi ya ti nyanyukisa njhani. Swi ya hi n'wina vanhu ku le mi ya ka kona ya mi ya ti khomisa ku yini mi ya ti-enjoy-a njhani.

Eya, va kombe hi ku va va ri privileged njhani ku ti kuma va sukuyima va va vandzekela swifaki kumbe va ti kuma va tshame kusuhi na ndzilo va karhi va endla mavele kumbe timanga. Ya swi na nkoka kunene swakudya swa swa swa ndhavuko.

A ni voni swi ri na nkoka ku hi celebrate-a vukhongeri byi vekaka khalendara ta Afrika-Dzonga. Ku Afrika-Dzonga hi laha hi fanele hi celebrate-a ndhavuko wa hina, hi celebrate-a rixaka ra hina ra ra mindhavuko hi ku hambanahambana ka tona.

Lexi lawulaka i ku i ku hlaya i ku langutisa nhwanyana kumbe n'wansati loyi a tekiwaka xa ku sungula, a ri munhu wa ku i dyondzekile, xa vumbirhi a ri munhu wo ka a nga zanga a va na vukati ku n'wanyana, xa vunharhu, mahanyelo ya yena hi kona swi nga ta ku cost-a ku vona ku hawa u teke munhu wa straight kumbe u teke munhu wa njhani.

Eya, na pfumela ku vakokwana hi vona va nga hi thya mavito hi vona va tivaka mavito ma vula yini. Se ni vona swi ri na nkoka na loko va hundzile emisaveni hi ya hi ti vonakarisa ka vona hi ti vitana hi mavito lama va nga hi thya wona na ku. xiphiqo lexi hi nga hlangana na xona va ngotlisa va yi tiva ku hawa leyi swimanimani.

Mintlhotlho leyi ya vanhu lava va tshamaka tindhawu leti mindhavuko i ku madzolonga ku, loko vanhu va tindzimi va nga twanani va ri ka ndhawu yin'we a va tsakelani kumbe va tirha ya ka ndhawu yin'we. Se swi na ku hambana lokukulu kwalaho ku loko vanhu va tirha hi tindzimi ta ku hambanahambana, a va kotani ku twanana hi matshan'wini loko a hi fanele hi khomana hi va na rixaka rin'we, swi vanga madzolonga.

Ina va kona varhangeri va xisati u kuma ku i tinhenhakazi leti nga siyiwa hi vatswari kumbe ti nga siyeriwa xitulu hi vu nkosi byo karhi eya va rhangela ku fana na van'wana vurhangeri bya xinuna va kota ku rhangela kahle va kota ku langusisa ku ku na ndzingano ka vaxinuna na vaxisati ku na ndzingano eka rimbewu rin'wana na rin'wana na ti ya na na na na ku ringana .

Eya ni nga tlangela na yena hikuva vukhongeri i vukhongeri a byi na mhaka ku lebyi vu Buddhism kumbe lebyi Vukreste kumbe lexi e fana kumbe leswi swa se ni nga ni nga ya ni ya n'wi sapota no n'wi komba ku ku gandzela ku gandzela a swi yi hi mhaka ku u gandzela xikwembu hi tindlela tihi.

Ni nga hlamusela hi laha tinghoma ta sweswi ti nga na makhombo hi koho makhombo ya ku va ti kuma va ti kuma va hundzile emisaveni hikuva swilo masiku lama a swa ha tiyisiwi ku fana na xikhale hi fashion u endle timali ni nga ha n'wi tsundzuxa hi makhombo a nga ha ti kuma a vabya swinene le ende ku ze wo ze u u vabya le swi vula ku a wa ha humi ndzi nga ha n'wi tsundzuxa hi makhombo yo hambanahambana lama nga na wona hi tinghoma ta masiku vanhu va kona va zanga kumbe a va zanga va swi siyeriwa vo teketelana va sungula mabindzu.

Ku na tindlela leti tirhisiwaka ku fana na ku ri na ku vekiwe siku ro karhi ku ku fanele ku tengiwa tanihi vaganga muganga ku hlangana vavanuna na vavasati lavakulu va veka milawu leyi lavekaka la mugangeni se na loko munhu a ti kuma a dyohile ka nkarhi wo tani ku fikiwa a vekiwa xikarhi a tengisiwa a leteriwa swiletelo leswi a fanele a swi landzelela na leswi a nga swi tlula ku ti kuma a ri laha.

Swi na nkoka swinene ku munhu u fane a tiva laha ni a humaka kona la ni vatswari va yena a va huma kona leswi a va swi endla khale ndhavuko wa vona lowu a wu humelela khale leswi a va swi mbala khale leswi a swi tanihi hinkwaswo leswi munhu un'wana na un'wana a fanele a tivaka ndhawu leyi a humaka kona.

Khale a va tinyungubyisi hi ku a va ti byela ku ku va u lovole munhu wo karhi wa va na wena until ze mi fa se ka nkarhi wa sweswi ku na ku fika nkarhi mi hambana hambi mo lovolanile se a ka ha ri na nkoka wa swona ku munhu a tikuma a lovola ku tikuma a xiximile.

I ku n'wi komba e mahambanelo ya leswi vakhale kumbe ndhavuko a wu endlisiwa swona na Xikreste ku Xikreste xi believer ngopfu eka ku tirhisa milawu ya so na so se ndhavuko wa khale a ku ku wo landzelela swa leswi u dyondzisiwaka swona kaya u swi tiva ku leswi swi ku akaka hi leswi a swi tiva ku na vona va kurisiwe xiswona se ka nkarhi wa sweswi munhu loyi a nga kurisa malembe lawa ya nga hundza ya ten na loyi a nga na ma then ya malembe ya sweswi a va nge kurisiwi ku fana na ku va ri swilo swi ya swi cinca na timfanelo ti ya ti karhi ti.

Ina ndza pfumela ku ka nkarhi wa sweswi vurhangeli a bya ha yi ku u rimbewu ra njhani vurhangeri a bya ha yi hi ku u munhu wa njhani vavasati na vona va na tona timfanelo to rhangela nchumu wo karhi va komba vuswikoti bya vona na ntokoto wa vona na vutiyimiseri bya vona ku va nga xi endla xilo xo so va nga xi ya mahlweni.

I ku va ti byela ku swakudya swo fana na tihove hi swona swakudya swa ntumbuluko swa ndhavuko wun'wana na wun'wana wu ehleketaka swona ndzi nga hemba ku swi va swi swi tlanga part yini eka mucato mara ndhavuko wu ri yini tihove hi swin'wana swa ku mi rimbewu rin'wana culture yin'wana na yin'wana .

Hi leswi va dyondzisiwaka swona exikolweni masiku lama ku xin'wana na xin'wana va tolovele ku va dyondzisiwa hi ririmi ra Xinghezi swi endla ku vanhu vo tala masiku lamawani va tsandzeka ku vulavula marimi ya vamanana va vona hi ku va teka nkarhi wa ku tala exikolweni va teka nkarhi wa ku tala va ri na tichomi va kota ku vulavula ririmi leri vona va ri vulavulaka lomu swikolweni leri va ri twisisaka ku tlula leri va ri dyondzeke ekaya.

U ehleketa ku eka Vukreste Vukreste i yi ngo lo endla hi munhu wa mbewu hi munhu wa nhlonge ya ya xilungu ku kota ku lava ku tshikelela vanhu vantima se a va believe ku Vukreste i swilo leswi swi nga tekeriwa enhlokweni ku tlula ku munhu a tshembela eka xintu na ndhavuko wa vona loyi a nga kurisiwa swona hi vakokwana.

I ku tiva ku wena u mani ende xivongo xa wena xi vula yini ende nchumu lowu xivongo xa wena ku ku ze u vula sweswo hikuva xi va xi endle yini hikokwalaho ko va yini ku va va chuze nchumu wo karhi ku va u ri xivongo xa wena se swi ku pfuna ku tiva ngopfu ku wehe u mani hikokwalaho ka yini u ri munhu.

Ina muganga yoloye u nga ya ka yana wu hlangana u na rirhandzu i ni vona hikokwalaho ku loko u kuma ku wun'wani wa laha mugangeni xota hi xo karhi ha kota ku hlangana hi community gazata hi n'wi pfuna hi xo karhi kumbe loko ko va ku ri na khombo ra rifu kun'wana ha swi kota ku gazata hi va khoma xikatla ya ni ta ku muganga wa la ka hina wu na rirhandzu.

Ni nga va xavela tinjeti na tinjhovo hikuva na tinjhovo hi leswi ndhavuko wa hina Machangani a va mbala swona loko ku ri waxisati ni n'wi xavela minceka na xibelani hikuva vavasati hi vona swimbalo swa ndhavuko ku nga minceka na xibelani.

Ndzi nga ku mahambanelo lebyi hi byi vitanaka ku i vuhlalu bya swikwembu kumbe i vuhlalu bya ndhavuko lebyi byi mbariwaka hi lavo thwasa hi vulavula hi vuhlalu bya Red and White lebyi mbalaka hi tin'anga na nceka wa kona wu fane wu va red and white se loko hi vulavula mbala hi lavo cata mihlalu ku ri bya White kumbe bya ku basa hinkwabyo vuhlalu bya kumbe byi ri na colour ya rihlaza hinkwayo hi kona ni nga ta ku lebyi i vuhlalu bya ku cata.

A ndzi ta n'wi hlamusela ku a paki vuhlalu bya yena ku ya hi ti-color color to karhi leti a ti tsakelaku se kutani a teka nayiti ya yena na tinjara a sungula ku rhunga hi layeni yo leha kutani loko a hetile a nghenenisetela laha xikarhi a sungula ku joyinetela ti-corner.

A ndzi ta n'wi hlamusela ku a vitana kumbe ni n'wi vitanela va vasesi la kaya va n'wi dyondzisa kumbe mina na xa ti nyongeni ta mina no n'wi komba ku cinca ka xibelani xi cineriwa njhani se kutani na yena a landzela.

Vavanuna eka ndhavuko wa Xitsonga va mbala tinjeti na tinjhovo hi leswi va cinaka hi swona hi leswi ambalaka swona ndhavuko wa Xitsonga vavanuna ambala tinjeti na tinjhovo.

Vavasati va ndhavuko wa Xitsonga va mbala swibelani na minceka ya ti-color color va mbala swibelani na minceka ya n'wana javula.

I ntlambu yo fana na dokodela Thomas Chauke tanihileswi yi nga ntlambi ya khale le ti a ti yimbelela ti tinsimu ta Xitsonga ende leswi yimbelelaka hi swona yi yimbelela hi nhluvuko wa yona na vu khale bya yona ku a swi fambisa ku yini.

Mina ndzi rhandza tinsimu ta gospel hikuva tinsimu ta gospel ntwa ku ri tona tinsimu leti ti ni endlaka ni ya moyeni ti kota ni va ni ri kusuhi na xikwembu ni dzunisa xikwembu.

I ku va tsundzuxa hi vukhale khale ku hanyisiwa swona hi ya vukhale ni vona ku ri yona nkoka wa vuyimbeleri bya tinxaka ta Vatsonga na ku vatsundzuxa i va mani va huma kwini na ku ti xiximisa na ku tinyungubyisa hi ririmi ra vona.

Mina ni rhandza yo fana na muchongolo micino ya muchongolo hi yona mincino ya ndhavuko wa xitsonga yi ni tsakisa hi ku u tirhisa matimba u karhi u kombisa u khale ku na hina byi fambisa ku yini va byela xitori u karhi wa cinela.

I ku hlonipha vanhu lavakulu vakhalabya na va vakhegula hi ku hi vona rimbewu leri ri hi kombaka ku u yi huma kwini ya kwini.

Xiyimbeleri xo fana na dokodela thomas chauke dokodela thomas chauke i khale karhi va yimbelela Hi ririmi ra Xitsonga naswona ra vona tinsimu ta vona ta aka lomu a jaratini.

I tiyindlu ta marhandzavula kumbe tiyindlu ta ndzumba to fulerijavulawa hi mabyanyi ina ni nga tlela ka tiyindlu ni nga tshama ka tiyindlu ta muxaka lowu hikuva tiyindlu ta muxaka lowu a ti hisi nomu endzeni ka tona.

Ntirho wa n'wasati endyangwini i ku tswala a wundla vana a kurisa vana va ya mahlweni.

Ntirho leyi tirhaka hi vavanuna wo yisa swifuwo enhoveni swi ya dya na ku sivela sivela la emitini ku endla swirhapa

Na swi kota ku hlaya xivongo xa ka hina ni dyondzise hi tatana wa mina a ni byela ku xivongo xa hina i xilo lexi xi vitaniwa so na so na so.

Va hlamusela leswaku ku ta fika e vukhongeri byo karhi lebyi ni believer-ku eka byona kumbe leswi mi tshembaka eka byona ku byi ta yi komba ndlela leyinene byi ta hi cinca la kaya byi aka hi kota ku vona ndlela leyo basa hi xixima xikwembu se vanhu lava va nga ta fika i vanhu lava nga ta yi dyondzisa ku ndlela leyi hi teka njhani se a va swi teki moya lowo basa pa loko ko fika vanhu na emutini.